Phakathi kokutyala nokuvuna umbona endicinga ukuba inzima yeyokuvuna kuba xa uvuna uye usike amadiza, uwaqoqe, ze nichube nombona niwoneke niwuyele. Ndicinga uba unzima ukuwuvuna umbona kunowukutyala kuba xa nityala nisebenzisa iteletele ze neenkabi. Endicinga uba idinga amandla kakhulu kukuvuna.

Yhe, mhlekazi wam bendicinga siqalise ukulima ujongilanga. Amafutha amaxabiso amafutha aye anyuka kwezi nyanga zidlulileyo, ke ngoku esi sityalo siye sakwimfuno ephezulu kuba siso esivelisa ioyile. Bendicinga sithathe inyathelo eli elokuba siqalise ukulima esi sityalo ngoba linyathelo eliphucukileyo elo. Njengoba amaxabiso eoyile enyukile, nathi sizawukwazi ukuxhamla kakuhle kweli shishini lethu kuba le oyile yenziwa ngalo jongilanga. Ububona njani wena mlingane wam?

Ewe, basenomdla. Urhulumente uthe wavula inkqubo apho kunabasebenzi abalima igadi ze baphe abantu abangathathi ntweni. Igama lale nkqubo yi-EPWP. Le nkqubo ithi incede ukuphuhlisa iindawo esihlala kuzo ngokuba kuncedwe abantu abangathathi ntweni bafumane ukutya, ezi zityalo bazilima kwezi gadi ze baphuhlise nabo nqwenela ukufunda ukulima.

Amazwe athenga izivuno zeziqhamo zalapha eMzantsi Afrika angaphaa kwamashumi amane anesihlanu. Aquka amazwe aseYurophu afana nooNetherlands, ooUK, awaseAsia afana noomaChina, eBangladesh aquka neeMelika neeCanada kunye nawalapha eAfrika.

Ilizwe elifana nooNetherlands lithenga isivuno esingapha kwamakhulu alithoba amawaka. OoUK bathenga isivuno esingamakhulu amane angamawaka, ze namanye amazwe athenga izivuno ezingapha kwamakhulu amawaka. Eli futhe liba nefuthe elihle kwezolimo kuba lixhasa amafama asakhasayo nasafuna ukukhula, likhuthaza nabasafuna ukufama.

Ndingaba nomdla wokutyala ijinja kuba yona ithi incede kwiimpawu ezifana nocatshuzelelo kwentliziyo, ekukwakheni amajoni omzimba kwakunye nokunceda isisu sakho sisile kakuhle ukutya okungena kuso.

Kuba iswekile yinto ekufuneka ihlele kukhona edingekayo, siphunga ngayo, ifakwa kwakunye nakwezinye izinto esizityayo. Ngako iyafuneka imveliso yayo kuba namanye amazwe athi ayithenge apha eMzantsi Afrika. Ngako ke kufuneka imveliso eninzi kakhulu yayo kuzokwazi uqhubeka kusenziwa izinto ezenziwa ngayo iswekile nalapho isetyenziswa khona iswekile kwakunye ikwazi uba kuthathwe iswekile ithengiselwe amanye amazwe.

Esi sityalo singujongilanga sinengenelo eninzi kakubi. Njengoba amaxabiso amafutha athe enyuka, sithi sivelise amafutha. Amafama anethuba elihle ukuba afumane ingeniso enintsi kwakunye neenyosi zifumana imisoco emihle ukwenza laa nto kuthiwa yi-pollenin ngelasemzini.

Kumele ube uchumile umhlaba ukuze ukhuphe isivuno esisemgangathweni wokuthengiseka. Ufake umgquba kwakunye nazo izinto zokubulala izinambuzane ezitya izityalo. Ngaloo ndlela isivuno sakho sinamathuba aphezulu kakhulu ukuba sibe semgangathweni wokuthengiseka.

Kuyapethwa umhlaba okanye alinywe kufakwe umgquba, ngowokuchumisa umhlaba. Kufakwe ikalika, ngowokubulala ikhula emhlabeni. Kufakwe kwakunye nezinto zokubulala izinambuzane.

Iingenelo yokulima amahlathi zithi zincede ekwenzeni amaphepha kwakunye nokuncedisana nomhlaba, ukuphefumla komhlaba, nakwiinto ezinjenge-climate ngelasemzini. Abakhenkethi bathi bazithande iindawo ezinjalo.

Ewe, unayo. Kwiilali ezithile urhulumente isebe lika-agriculture liye lakwazi ukuba lincedise abafuyi xa kuchetywa iigusha zabo labanika oomatshini ukuze bakwazi ucheba, ze bona bathathe bayokwenza uboya bokuthunga iimpahla.